Umaliledinini ngatjho bonyana ngunofunjathwako wetheknoloji abantu abawukuberegisela ukuthi baqhumane ngenzeka ukuthi baqhumane ngokufowunelana namkha ngokuthumela i-SMS or ukukhuluma eenkundleni zokuthintana kungaba yi-Twitter, yi-WhatsApp, yi-Facebook, yi-TikTok begodu abantu bayiberegisa ukuthi bakghone ukuqala namhlanje ukuthi zingaki ngombana umaliledinini lo unekhalanda ende uyakghona ukukhombisa nesikhathi begodu abanye amalanga la bawuberegisela i-cellphone banking abantu baba nama-App woku-banker ngaphakathi abanye sebafika neBhayibheli ngaphakathi sebafundela iBhayibheli kusuka khona la kumaliledinini.

Umdlalo esiwaziko.

Iye, kungakghonakala bonyana imidlalo irhatjhwe ngamalimi wemihlobo yoke eSewula Afrika ngendlela yokuthi siyazi ukuthi ilimi nelimi inayo umrhatjho la khona ilimi lelo inalo umrhatjho la ilimi lelo balijamelela khona. Iye ngendlela njalo emirhatjhweni kungakghonakala emirhatjhweni SABC yoke kuthi barhatjhe zemidlalo ngamalimi la ayitjhumi nanye. Mara nakuza kumabonakude kungaba kungaba nzimanyana mara kungakghoneka ngendlela ukuthi amalimi la angatjhentjhena iveke neveke ukuthi ivekele kurhatjha belimi le iveke ezako kurhatjha belimi le njalonjalo.

Hayi kunamavidiyo manye akusingokuthi umuntu awafake eenkundleni zokuthintana. Amavidiyo ongawafaka eenkundleni zokuthintana ngila ukuthi umuntu kungenzeka ufundisa abantu ngesihloko esithize lawo amavidiyo ungawafaka namkha ividiyo yokuthi uyajayiva uyacula izinto ezinjalo nje bese kunamavidiyo amanye mele angafakwa eenkundleni zokuthintana. Isizekelo asithi une-vidiyo la ngekamereni ubhunubhunu or uhlubule mara amavidiyo anjalo akusimavidiyo ukuthi ungawathumela eenkundleni zokuthintana ukuthi abantu bawabone.

Umuntu wokuthoma engamdosela umtato nangiqeda ukuthola ufunjathwako mngani omunyapha engakhula naye yena bekanaye ufunjathwako bekenzeka ukuthi emalangeni amanye angiboleke wona nami ngenze izinto engizenzako ngibona ukuthi uberegiswa njani unjaninjani izinto ezinjalo so. Ikulumo yethu yabamnandi khulu ngombana naye bekangithabele ukuthi nje senginofunjathwako wami sizokghona ukuthintana nanoma ngikude ngisendaweni enye naye ale akude uzokukghona ukungithinta sikghone ukuqhubeka sikhulume begodu lokho kuzokuqinisa ubudlelwane bethu ngombana sizokukghona ukuthi siqhumane amalanga ngokulandelana mihla namalanga.